Ku yevula nhlonghe wa swifuwo leswi dlayiweke emutini i ntirho wa mudyuhari emutini kumbe n'wanuna wa muti.

Swi endla leswaku nyama yi nga khomiwi hi xitsongwatsongwana nakona loko yi vekiwa e eswigwitsirisini yi kota ku hlwela ku onhaka nakona ku papalata ku tsutsumisa vanhu ku ya va ku va va ya eswihambukelweni.

Manyoro ma endla leswaku swimilana swi hatlisa swi kula nakona swi nga dyiwi hi switsongwatsongwana hi switsotswani swi papalata na switsongwatsongwana leswi swi nga na nxungeto eka vutomi bya swimilana.

Tikhemikhali ti pfuna misava leswaku loko munhu a kota ku byala swilo swi kota ku hatlisa swi mila swi endla leswaku misava ku va misava leyi kotaka ku khoma swimilani kahle hayi ku swi dlaya kumbe ku swi endla leswaku swi nga kuli.

Manyoro hinkwawo ma na leswinene na leswo biha hi wona kambe mina ndzi nga hlawula manyoro lama endliwaka kaya hi mhaka ku ri manyoro lama endliwaka kaya ma va ma nga ri na tikhemikhali leswi vulaku ku ri ku va ku ri manyoro ya ntumbuluko lama ma nga kotaka ku pfuxa misava leswaku yi nona.

Vanhu va nga tirhisa vulongo bya tihuku kumbe vulongo bya tihomu ku endla manyoro ku katsa na swimilani leswi swi feke kumbe swimilana leswi boleke.

Mina ndzi nga tsaka swinene hi ku yirisiwa ka manyoro ya tikhemikhali hikuva manyoro ya tikhemikhali hi wona lama hetelelaka ma dlaya misava endzhaku ka nkarhi wo karhi kumbe endzhaku ka malembe mo karhi munhu a kha a tirhisa manyoro ya tikhemikhali swi endla leswaku misava yi nga ha koti ku humesa swakudya leswinene kambe yi hetelela hi laha swakudya loko swi byariwile swi va swi fa. Manyoro ya tikhemikhali ku yirisiwa ka wona swi nga endla leswaku misava yo tala yi kota ku pona eka ku ka yi nga ha koti ku bebula ku bebula swimilana or ku humesa swakudya leswi noneke.

Huku yi fanele ku hluviwa hi ndlela leyi faneleke leswaku na n'winyi wa huku a kota ku tiphina hi huku ya yena. Xo sungula lexi munhu a fanekeleke ku xi endla i ku va a chela huku ematini lamo titimela loko a ha yi hlambisa hi mati mo titimela a vona leswaku ku na mati lama vileke etlhelo. Endzhaku ko yi hlambisa hi mati mo titimela u fanekele ku diba mati lamaya ivi a chela mati lama hisaka mati lama tluveke sweswo swi endla leswaku munhu loko a ri karhi a hluva huku yi nga vi na ku namukela ka nyama ya yona kumbe ku luza nyama i i i nyama ya yona hikuva mati mo titimela hi mona ma endlaka leswaku yi hluveka hi ku hatlisa.

Khale loko va senga homu munhu loyi a sengaku homu a fanekele a vona leswaku mavoko ya yena u ma hlamba ma basa. Leswi vulaka xo sungula lexi munhu a fanekeleke ku xi endla loko a ri karhi a senga homu ku va ku ri ku hlamba mavoko leswaku loko a khoma mavele ya homu ma nga vi sali na switsongwatsongwana. Xa vumbirhi i ku vona leswaku xirhodyana xi le kusuhani na homu ku endlela leswaku homu yi nga homu yi nga vi na xiphiqo kumbe ku n'wi khomisa ku n'wi vangela xiphiqo.

Masi ma pfuna hi ku tiyisa marhambu emirini wa munhu leswi swi endlaka leswaku munhu a tshama a tiyile na miri wa yena. Masi ma kota ku susa kumbe ku humesa swilo leswi swi nga ri ki kahle emirini wa munhu swilo swo fana na chefu loko munhu o va a dyile chefu masi ma swi kota ku va ma khoma chefu nkarhi wo leha munhu a za a kuma ku pfuneka kumbe ku pfuniwa. Loko hi ya na le ka vana vana masi hi mo ma endlaka leswaku va kula kahle va va va va na mimiri leyinene masi ma tshungula swo tala eka miri wa vana ma endla leswaku va tlhela va kuluka.

Ku ya hi vanhu va khale mhaka leyiwani i mhaka leyi tivekaka tanihi mhaka leyi ku nga ntiyiso hikuva vo tala loko va dlaya homu a va swi tivi leswaku homu yi dlayisiwa ku yini kumbe a va swi tivi swilo leswi a swi fanekele swi nga endliwi loko vanhu va ri karhi va dlaya homu. Leswi va fanekeleke ku swi endla loko ho i va dlaya homu i ku va va nga yi khomakhomi cina hi xona xiyila lexi endlaka leswaku vanhu va ya kumbe vanhu va tikuma va kha va timbeyambeya eswihambukelweni hikuva homu a yi tlangisiwi ncila loko yi kha yi dlayiwa hi swona swi endlaka leswaku vanhu va ya va ya timbeyambeya eswihambukelweni.

Tikhemikhali to dlaya switsotswana ta pfuna eka van'wamapurasi ti pfuna hi ndlela leyi switsotswana swo tala loko swi za swi nghena mapurasini swi lava ku dya swimilana kumbe ku dya swibyariwa. Switsotswana swo tala hi swona swi endlaka leswaku van'wamapurasi va lahlekeriwa se leswi tikhemikhali ti pfunaka hi swona i ku va ti endla leswaku switsotswana swi nga tshuneli ekusuhani na swibyariwa kumbe swimilani laha swi endlaka leswaku swimilana swi tshama swi hlayisekile hikuva swi tshama swi hlayisekile swi kula kahle hikuva i van'wamapurasi va va va swi sirhelerile hi ku tirhisa tikhemikhali.

Hambiswiritano tikhemikhali na tona ti na mbuyelo wo biha leswi vulaka leswaku tikhemikhali ta onha eka mbangu ti vanga thyakiso wa mbangu leswi endlaka leswaku vanhu se va tikuma va nga ha hlayisekangi hikuva munhu un'wana na un'wana u na mavabyi ma yena kumbe vanhu va na mavabyi yo hambana ku tirhisa tikhemikhali swi nga endla leswaku vanhu va va enghozini ya TB leha swilo leswi swi nga ri ku kahle hikuva i mavabyi lama ma dlayaka.

Ku khorwisa vo n'wamapurasi a hi ndlela leyi ni nga ta ku yi olovile hi mhaka ya ku ri van'wamapurasi vo tala i vanhu lava va rhangisiwaka ngopfu mabindzu ya vona leswi vulaka leswaku loko ndzi lava ku khorwisa van'wamapurasi ndlela leyi ni nga ta yi tirhisa i ndlela ya xikombiso. Ndlela ya xikombiso ni vula ku endla swilo leswi vona va nga ta swi vona so swo fana na ku teka tikhemikhali ni ti veka na ximilana va vona leswaku ximilana xi fisa ku yini hi mhaka ya tikhemikhali.

Mina tanihi n'wini wa purasi ni nga ku purasi ra mina leri mi ri vitanaka i purasi leri humesaka madiriva yo tsokombela swinene laha ma endlaka vhinyo yo nandzika swinene kumbe vhinyo yo tsokombela swinene leyi munhu un'wana na un'wana loko hi ringesa a nge he pfuki a lave ku xava eka mapurasi man'wana.

Mina leswi ni nga kotaka ku swi byala ku yelana na maxelo ma le Limpopo ni nga byala swimilana swo fana na matamatisi na tikhavichi mara leswi nga ta ni endla ku ri ni byala matamatisi i ku va matamatisi ma swi kota ku kula eka ndhawu yin'wana na yin'wana laha ma kondzelelaka ndhawu yo hisa na ndhawu yo titimela leswi swi nga ta endla leswaku mi vuyeriwa. Tikhavichi na tona ta swi kota ku kula endhawini yo hisa na ndhawu yo titimela hi swona swi nga ta ni endla leswaku swimilani leswimbirhi ni rhangisa swona ku swi byala na miroho leya swiluva ya swi kota ku kondzelela endhawini yihi kumbe yihi.

Mina ndzi nga hlawula timanga ta England leti ku nga timanga leto tshuka leti ti milaka ensinwini nkarhi wihi na wihi. Leswi nga ta ni endla leswaku leswi ni faneleke ku swi endla kumbe ku swi tekela nhlokweni loko ni byala timanga leti ku va ku ri ku vona leswaku loko ni kha ni byala a ni ti manyanisi hikuva hikuva i timanga leti ti navaka loko ti byariwile.

Lexi ndzi nga kotaka ku xi endla i ku vekela thangi ra mati i ku hlengeleta mali leyi ni nga ta xava thangi ra mati leri ri nga ta va ri kha ri pompa mati masiku hinkwawo kumbe siku rin'wana na rin'wana sweswo swi ta ni endla swi ta endla leswaku tihomu ta mina ti nga kali mati kumbe ti nga vi ti kha ti hlupheka loko swi fika ka ku lavana na mati.

Mina ni nga ku ka malume swiharhi kumbe swifuwo swo fana na tihomu na timbuti i swifuwo leswi va ka swi kha swi ya swi ya dyela enhoveni. Loko swi ri nhoveni a nhoveni ku na switsotswana swo tala swo fana na swigalana leswi swi nga namarhelaka enyameni ya homu kumbe nyameni ya mbuti se ku va swiharhi va i i i swifuwo swi kuma ntlhavelo swi fanerile swinene hikuva switsotswana leswiya loko swi fika enyameni ya homu kumbe ya mbuti swi dya ngati laha yi helelaka kumbe yi hetelelaka yi nga ha tsakisi laha yi khomiwaka na hi mavabyi mo hambanahambana leswi vulaka leswaku ku va homu yi tlhaveriwa kumbe ku va mbuti yi tlhaveriwa swi fanerile swinene hikuva hi kona vutomi bya yona byi va ka byi.

Leswi ni nga ta swi endla ku ta va ku ri ku vona leti ti nga leswi nga na vuvabyi epurasini ra mina a hi ngo ku na swi swiharhi swo karhi leswi swi nga khomiwa hi vuvabyi byo karhi xo sungula ndzi nga vona leswaku swi ni swi pfalela eka ndhawu ya swona swi ri swoxe swi va swi kha swi kuma vutshunguri sweswo swi ta hunguta ku hangalaka ka mavabyi leswaku ma nga tluleli letin'wana hi sweswo hambi na loko se swi horile ndzi nga lava leswaku swi kumela swi ku ni swi kumela e ntlhavelo laha swi nga ta tlhaveliwa n'hweti yin'wana na yin'wana kumbe endzhaku ka tin'hweti timbirhi swi va swi ri karhi swi kha swi tlhaveliwa swi ta endla swa ku vuvabyi byi nga ha koti ku vuya futhi.

Masi ma fanekele ma vekiwa endhawini leyi baseke hi swona swi nga ta endla ku tiyisisa leswaku masi a ma na switsongwatsongwana nakona loko ma heta ku sengiwa ma fanekele ma pfaliwa ma va ma ri na swipfalo leswi ta endla leswaku switsongwatsongwana swi nga koti ku nghena.

Ina ndzi tshama ndzi vona homu yi ri karhi yi sengiwa ku ya hi leswi a va yi sengiwa xiswona xo sungula va ve va hlamba mavoko ivi va kota ku teka xitulunyana xi le hansi va boha homu va tlhela va lava xirhodyana leswaku xi tshama hikwalaho tlhelo leswaku loko va karhi va senga homu yi va yi ri kahle yi hleketa leswaku ku va ku ri n'wana wa yona loyi a va ku a ri eku mameni hi ndlela yaleyo va va va kha va senga masi ma za ma tala.

Mali ya huku leyi va ka yi hluviwile ntsengo wa yona wu ta tlakuka hikuva ku hluva huku swi teka nkarhi laha na ha faneleke ku tseleka mati ma vila leswaku huku ya vona yi nga namukeli nyama kambe va yi kuma ya ha ri kahle se sweswo hi swona swi nga ta endla leswaku ntsengo wu tlakuka hikuva ku hluva huku a swi lavi huku yi hluviwa yi munhu a jahile yi lava munhu a hluva kahle a sungula yi a yi hlambisiwa hi mati mo titimela ivi a ku mati mo hisa leswaku yi kota ku va yi nandziha na leswaku ngati ya yona yi nga heli ngopfu.

Loko ni ri karhi ni kambela mbewu xilo lexi ni nga ta va ni kha ni langutela eka xona hileswaku mbewu ya ha hanye kahle yi nga ha kota ku humesa swimilana leswi swi va ka swi ri kahle na naswona loko ni byarile ya ha kota ku va yi buluka leswaku yi kota ku kula na hi swona leswi ni nga ta va ni kha ni swi tekela enhlokweni loko ni ri karhi ni kambela mbewu. Ku va mbewu yi nga kamberiwangi hi ku hetiseka swi endla leswaku swimilana swi nga saseki kumbe nkarhi wun'wani swimilana swi nga mili hikuva mbewu yi va yi nga kamberiwangi naswona a swi tiveki leswaku yi va yi kha yi ya humesa swimilana swa njhani nkarhi wun'wani swi ta va swi ri kahle nkarhi wun'wani swi nga ri kahle.

Ku va i i swimilana swi kota ku mila kahle leswi nga ta endla leswaku swimilana xin'wana na xin'wana xi va xi ri na space xa xona leswaku xi kota ku mila kahle.

Loko maxelo ma karhi ma ma cincacinca swi endla leswaku swimilana naswona swi kula hi ndlela yo hambanahambana swin'wana swimilana swa swi kota ku mila loko ku titimela kumbe loko ku ri na timpfula na loko wu ri kha ri hisa kambe swin'wana swimilana swa tsandzeka ku kula endhawini yo hisa ngopfu kumbe ku kula endhawini loko yi karhi yi na timpfula naswona ku sirhelela swakudya lexi munhu a faneleke ku xi endla i ku aka nete lowu nga ta kota ku sivela dyambu loko ri hisa ngopfu na leswaku mpfula loko yi nghena yi va na mpimanyeto wa manghenelo wa yona.

Ndzi vona vatirhi va le mapurasini va nga tirhi kahle hikuva vatirhi vo tala a va hakeriwi mali ya le henhla va hakeriwa mali yintsongo kambe purasi ri nghenisa mali yo tala. Loko swi ya na hi le ka swa timpahla leti va ti mbalaka vatirhi vo tala va hava swi i timpahla ta kahle leti va kotaka ku ti mbala loko va ri eku tirheni.